Ingade ibe iyathembisa le ndlela benza ngayo abantu, kodwa kukho le nto yokokuba izinto zininzi ziyenzeka. Kwenzeke awubafumani abantu ababini, loo nto ithetha ukuthi akukho mali uzokuyifumana, imali yakho imke mahala. Kungenjalo, kwabo bantu bakho ubafakileyo babini, omnye wabo othe akakwazi ukuyifaka imali wagula. Naphantsi kweemeko ezininzi esiphila kuzo, mhlawumbi omnye asutywe kukufa. Ithetha ukuthi imali yakho imke namanzi. Khawukhe uyicingisise noko bhetele maan.

Akuyonto ilula ukubhatala ii-fees zesikolo, eziyunivesithi ukutsho oko, kuba zithanda ukuxhoma kakhulu. Kuye kunyanzeleke umntu afune iimali ezo zinkulu, aziboleke ukutsho oko ezibhankini. Kuye kube nobuzaza kuba kufuneka uqinisekise into okokubana iimali zizofumaneka ngexesha elimisiweyo. And ube ke nawe ke mntu oboleka imali unethemba neminqweno yokuba uza kupasa, enze kakuhle ezifundweni zakhe lowo umfunela imali.

Noko imali oyifaka ungenaso isiqinisekiso soba uzophinde uyifumane, uxhomekeke kwaba bantu babini obafakileyo, iyakrokrisa. Xa bona bengakwazanga okanye bohlulekile ukuyifaka le mali kufuneke beyifakile, loo nto ithetha ukuthi eyakho imke namanzi. Hayi.

Nanjenganondyebo kwistokfela esi, ndizibhaqa ndisoyisakala ukubhatala imali kule nyanga. Ndiyaxolisa ngokwenjenjalo. Ndingathanda into okobana ongomnye umntu angake athathe isihlalo esi, aqhubeleke esezincwadini, kungenjalo ndirhoxe.

Makhulu, ibalulekile into kamasingcwabane kuba xa kukho isehlo ukutsho oko, kufika imali ingekho. Kunokuba kube kuyobolekwa izimali ezizalayo sishiyeke sisematyaleni, kubhetele umntu embane ebetha imali encinanana, izavenge ukutsho oko. Kuthi xa kukhona isehlo kengoku abhatalwe loo mali, ukwazi uqhutywa kakuhle umsebenzi lowo womngcwabo, ingekukuba kukuhlola.

Imali iyakwazi ukufakwa kwi-ATM, iyakwazi ukuthunyelwa ngomnye kwenye ibhanki, iyakwazi ukuthunyelwa kwi-money market. Ikwakwazi ukuthunyelwa kuthiwa kukhona kukhona olunye uhlobo lokubhatala olubizwa yi-PayPal, uyakwazi umntu uyifumana imali nangezo ndlela.

Sihlobo sam, khawucingisise ngale manje. Xa kengoku le mali inothi ivelelwe zizinto, ukuvelelwa kwezinto kukuba mhlawumbi inkampani lena itshone, unathemba lini kengoku uba imali yakho uya kuyifumana?

Eyona nto ingamandla ebalulekileyo ekusebenziseni le app yebhanki kukuba ikongela ixesha lokusuka endlini uye ebhanki. Ikongela nemali onokuyichitha, ikongela nexesha onothi ume ufole ilayini. Iyakhawulezisa, nguqhwanya nje sowuyenzile ugqibile ulapha endlini le nto ubunqwenela ukuyenza, ngefowuni leyo yakho.